Ga ise ke tle ke palame sefofane.

Toro ya me ke go palama sefofane gore ke tsamaye ke ya go itisa ko lefelong le lengwe, go sena modumo e le nna fela ke le mo nosi.

Fa o ya ko lefelong le lengwe, o tshwanelwa ke go ya ko dikantorong tsa Home Affairs. O fitlhe go direlwa kopo ya passport-o. Ke lekwalo le di dirang gore o ye kwa lefelong le lengwe. Ba go fe le matsatsi gore o tsaya matsatsi a makae ko teng, gore fa o fitlha ko border-eng, ba kgone go tempa gore wa tswa mo Aforika Borwa o ya kwa China kana lefelo le o le o le batlang.

Ga ke rate tsela e dibese di tsamayang ka yone, ka gore mo mebileng go nna le dithulano. Go nna le mathata a gore bana ba ka tswa ba tsena mo kotsing ya sejanaga kana jang.

Mathata a kileng ka nna le o ne ke gore ba ritse ga ke a duela karata.

Mokgweetsi wa bese ke motho yo o nang le pelo e telele, ke motho yo o itseng go kgweetsa dibese, ebile motho yo o kgonang go bereka ka batho.

Ka gore bese e nngwe le e nngwe e na le mmereko wa yone le nako ya teng, gore ka nako itseng e ya ko kae, jang.

Nnyaa, ga ise ke tle ke siwe ke bese ka gore ke ne ke tshwere nako e leng gore bese tsamaya ka yone.

Ee, ka gore bese ke sepalangwa sa batho botlhe.

Ga e ntshware sentle, ka gore ba bangwe ba bakgweetsi ba na le masika a ba a tlhokomelang.

Ke itse letshwao le go tweng ke pedestrian, ke mo o batho ba tsamayang ka maoto ba tsamaya mo teng.

Kotsi e o ka e bonang, ke kotsi e o ka thudiwang ke sejanaga fa o ya tirong ka maoto.

Motho yo o tsamayang ka baesekele go ya tirong a ka thudiwa ke sejanaga jaaka motho o tsamayang ka maoto.

Dikotsi tse di ka diregang fa dipone di sa bereke bosigo ke fa motho a ka go thula be a tsamaya a sa go fe thuso kana sa go thuse.

Fa pula ena mebila ya wela.

Batho ba ba yang tirong ka maoto kana ka dibaesekele, ke batho ba e leng gore ga ba babalesega mo mebileng ebile kotsi e dula e ba latela.

Mmila o ke o ratang ke mmila wa bridge bo bonyenyane.

Fa ba ka ga utswetsa baesekele, o tshwanela ke go ya ko kantorong tsa maphodisi go ya go bega molato o o.

Mosola wa baesekele ke go go thusa fa o sena madi a go pagama sepalangwa.

Batho ba ba kgweetsang dibaesekele go ya kwa tirong fa pula ena ba ka tsena ba le metsi kwa ditirong.

Nka ba tlogela fela ka ba lebelela fela ka gore dipuo tsa bone nkabe di dira gore ke reke sepalangwa.

Letshwao leo le bidiwa pedestrian crossing, ke tsela ya batho ba ba tsamayang ka dinao.

Ke tla mo raya ke re a tlogele go utswetsa batho dibaesekele, kafa dibaesekele tse o di na le mosola mo beng ba tsona.

Dilo tse di botlhokwa tse o tshwanetseng go di akanyetsa farologanya go tsamaya, ke gore o tlhole gore a mafura a koloi a sa ntse a le teng.

Go rulaganya loeto la sekgala se se leele ka koloi ke gore o tshwanela gore o nne le mabidi kapa lebidi le lengwe, le leng gore di tla go thusa fa o ka bona kotsi ya lona mo tseleng. O nne le dilo tse e le goreng keng di tla go thusa ka kopana le mathata.